Ba phoso hobane nako e nngwe o fumana monyetla wa hore o ilo dula polekeng e itseng. O tlamehile o ilo kopa hore ho nepahetse hore o dule polekeng eo. Ha se ntho e leng hore e tlamehile hore e etsuwe, hobane ke ho sa nahanele motho o mong ha o etsa jwalo. Ke ho inahanela wena le package ya hao ya hore o etse tjhelete jwang.

Le yena o tlamehile hore a hlapiswe. Ebe lesika ho tlangwa bana ba ba ba moleng , empa ha se na ba tlamehile hore ba etse hore a ka tsela e nepahetseng hore dintho tsa hae di kgone hore di bulehe. A seka phela polekeng e lefifi hobane o tlaba aperetswe ke lefifi. Tlamehile ba etse ntho e leng hore e nepahetse. Ba bone le bona hore ngwana ha ha ha ha sefifing.

Ke rata ho akaretsa hore re baditjhaba tse difapafapaneng empa tshwantshe re tshwarane ka matsoho re ratane. Kaofela ha rona. Re seka ratana ka ditjhaba le ditjhaba, Re seka re ka hobane re Basotho re rata Basotho feela. Tlamehile re rate le ba bang hape, ba dinaheng tse tse ding kapa ditjhaba tse tse ding tseo re phelang le tsona.

Re tlamehile re ratane kaofela rona ka borona re ithute ho ratana. Re seka kgethollana hobane re batho ba ditjhaba tse fapafapaneng, ha re bone ka leihlo le tshwanang. Re tlamehile re ithute ho ratana. Re tshwarahane. Re phuthane hobane ha o tsebe hore ho ka etsahalang o le naheng kapa o le setjhabeng sa batho ba e leng hore ha se ba setjhabeng sa heno. Ka hoo, tlamehile re ithute rona ka borona. Re seka batla hore re rutwe ke batho ba baholo kapa re rutwe ke batho ba bang. Tlamehile rona ka borona re ruta re rutane. Re rute rutehe ka ho ratana.

Ha o le motho o tlamehile o amohele seemo sa motho o mong ha o sa kgone ho amohela seemo sa motho o mong ho tjho hore o na le bothata bo boholoholo. Ha o kgone ho phedisana le batho. Ha o kgetholle motho hobane ha a na batswadi kapa ho etsahetse ntho e mpe ho yena. O tlameha ho rata batho ba bang, o kgone ho phedisana le batho ba bang. Ha hona ntho ekang ho kgetholla hobane motho e itseng o na le bolwetsi bo itseng. Tlamehile re ratane re tshwarahane, jwalo ka ha re le batho ba lefatsheng le le leng.

Ke bona eka motho o mong le mong o na le pono ya hae e sa tshwaneng le eo wena o e bonang. Ho na le ba tlohang ba ya toropong ba ilo dula ba bona hore ho na le bophelo. O kgona ho nahana hore o tlameha a etseng hore a kgone hore a patale poleke eo ya tulo eo a dulang ho yona le ha e ka tura hakaakang. Ha re tshwane ha re na menahano e tshwanang ha re le batho. Ba bang ba rongwellwa ditjhelete ke batswadi ba bona. Ba bang ba kena sekolo. Ka hoo, ke re re fapafapane. Re nahana ka hoo, ha re nahane ka ho tshwana kaofela ha rona.

Mmino wa hona tje ha o tshwane le wa kgale. Kgale batho ne ba kgona hore ba o mamele ho sena dintwa. Ba ne ba kgona ho etsa dintho ka nako ya bona. Wa hona tje o a phakisa e bile o etsa le hore batjha ba rona ba etse dintho tse tswileng tseleng. Hobane le dintho tse etsahalang mminong oo ha se ntho tse nepahetseng tseo e leng hore ke ntho tseo re tlamehileng re di bontshe bana ba rona ba holang. Hobane le bona ba felletsa se ba setse ba tshwana le bona batho bao ba etsang ona mmino oo.

Nna le lapeng leso ha re o tshele mobu ho hang. Ha re tshele mobu. Mobu o tshelwa ke baruti feela. Ha hona monna, ha hona mosadi, ha hona ngwana, ha hona setloholo kapa setloholwana se tshelang mobu. Ka seheso ka seheso ha re o tshele mobu. Ha re o tshele ho hang.

Dikereke tsohle di na le mokgwa wa yona wa ho ruta setjhaba hore Modimo o mong kapa badimo ba babedi. Ha le dikereke di fapafapane. Ho na le dikereke tse bonang badimo e le batho ba babe setjhabeng sa bona. Ho na le batho bao e leng hore ba bona badimo e le batho ba ba sebeletsang. Ho na le batho ba e leng hore ha ba kgolwe ho Modimo ho hang empa ba ya kerekeng. Dikereke di fapafapane, ha di no tshwana. Dikerekeng re rutwa dintho tse sa tshwaneng ka hoo o tlo kopana le motho a tswang kerekeng e wena o sa e keneng. Ha le utlwane hantle ka puo hobane ba le ruta dintho tse sa tshwaneng.